Kwixesha langaphambili ibiyinto eqhelekileyo ukuba xa ufuna ukubukela iimuvi uzibukele kumabonakude. Kodwa kweli langoku ixesha izinto ziye zatshintsha, zikhona nezinye iinkundla oye ukwazi ukubukela kuzo iimuvi ezinjengoNetflix, ngoShowmax, ngoDisney, ukanti nento ebizwa ngokuba yi-DSTV uyakwazi ukufaka iaphu yayo efowunini yakho, kwakhona ukwazi uqhubekeka ubukela nee movies ezikuyo. Ukanti neenkundla ezinjengooYouTube uyakwazi uqhubeka ubukela iimuvizi ezikuzo. Zininzi ke ezi zixhobo zokuba ukwazi uqhubeka ubukela ii-movies kuzo. If ungabukela efowunini, ungazifaka efowunini yakho ubukele ngefowuni, ungazifaka kwithabhulethi yakho kanti ungazifaka nakwikhompyutha yakho.

Ngoba iWi-Fi yinto esiyisebenzisa kakhulu kude maxa wambi kulibaleke ukufaka idatha yeselula. Ukuqhubeka sisenza unxibelelwano ngeselula nakwiinkundla ezinjengooWhatsApp sifowunelana ngazo, siye sisebenzise idatha okanye iWi-Fi. Kodwa ngoku kuyenzeka xa kukho into ekukhuphileyo endlini uze ube kude neWi-Fi luqhawuke unxibelelwano okanye iqhawuke i-connection. Imiyalezo oyithunyelelwa ngedatha ayikwazi ukuqhubekeka iphumele enjengemiyalezo ethunyelwa ngooWhatsApp nethunyelwa ngooFacebook, nezinye ezithunyelwa ngezinye iinkundla zoxhumano. Nokufownelwa ngoWhatsApp, awukwazi xa ungakho kwiWi-Fi ungenayo nedatha yeselula.

Ikhasi lonxibelelwano endilithandayo mna likhasi lonxibelelwano iWhatsApp. Isizathu sokuba ndilithande olu khasi lonxibelelwano lundenza ndikwazi ukunxulumana lula nezizalwane zam. Ngoba abantu abanjengabazali bam, kuba ingabantu abadala, lelona khasi balibona kulula ukulisebenzisa kunamanye amakhasi onxibelelwano. Kwakhona enye into endiyithandayo ngeli khasi likaWhatsApp kukuba liyakwazi ukuzigcina izinto zam zisemfihlekweni okanye ubomi bam busemfihlekweni. Ngokomzekelo, kuneendawo zokuba ukuba ndifuna ukufaka loo nto ze ibonwe ngabantu abathile ingabonwa ngabantu abathile kulula ukuyenza loo nto. Yaye abantu abakuWhatsApp bam, kuWhatsApp wam ngabantu abavunyelwe ndim nabafakwa ndim ngokwahlukileyo kunamanye amakhasi onxibelelwano. Nangona umntu engengomhlobo wakho kodwa xa kufuneke ekuphandile, uyakwazi ukuphanda akwazi ukukubona. So eyona nto ndiyithanda kakhulu kweli khasi kukukwazi uba nobomi obufihlakeleyo.

ICOVID-nineteen iye yavula namanye amathuba okanye nezinye iindlela abantwana abafunda isikolo abaye bazibona zokwazi ukuqhubeka ufunda uhlale ekhaya, nokukwazi ukuqhubeka usenza uphando kwimisebenzi yakho yesikolo. Ngokomzekelo, kwezinye izikolo bebefunda besebenzisa ikhasi elibizwa ngokuba nguZoom. Kwakhona baye bathi gqolo ukusebenzisa amakhasi anjengoYouTube ukukwazi ukuba baphande ulwazi olungakumbi. Izinto ezo ngaphambilana zizinto ebezingahoyekanga kangako nokusebenzisa ooChatGPT ukuze bakwazi ukufumana ulwazi olungakumbi.

Nangona la maxhoba onxibelelwano abenze ubomi balula, kodwa ziye zakhona izinto ezilulucelomngeni ngawo. Eyokuqala, ulutsha luye lwafumana ingcinezelo yoontanga ngenxa yala maxhoba. Ngoku into eseyivamile kula maxhoba onxibelelwano, ulutsha luyaxhaphazana kakhulu ngenxa yala maxhoba. Kude oko kwaphelela ekubeni ulutsha oluninzi luzibulale ngenxa yoxhatshazwa . Bayathukana bayonyelisana kumaxhoba onxibelelwano.

Kule mihla yethu zininzi izinto ezenziwa ziifowuni. Okokuqala zithumela imiyalezo zisebenzisa iimeyile, ziyakwazi ukufakela ii-applications zomsebenzi zisebenzisa ubuxhakaxhaka beintanethi. Zikwazi ukuthatha iifoto nokuthatha imifanekiso eshukumayo, sikwazi nokunxibelelana noosaziwayo sisebenzisa amajelo okunxibelelana. Abantu bayakwazi noqala amashishini abo besebenzisa iifowuni, amashishini anjenge-content creation. Bayakwazi nokusebenzisa ibhanki ngefowuni nokubukela iinkqubo zikamabonakude ngefowuni, nokuba neemaphu ezinjenge-GPS.